Chomi ke bone influencer eo ke ratang ya Tiktok. O rekile koloi ka tjhelete ya e entseng selemong sa ho feta. Jwale le nna ke batla ho qala ho etsa influencing. Mme tsela e nka e nkang ke hore ke be le founu e tlo nkang di dinepe hantle. Seo ke tlo phelang ke di phatlalatsa ka mehla le ka mehla hore ke thole batho. Mme hore ha ke thola batho ba bangata ba ba tlo nglatellang hona moo, ke tlo ba influencer le nna ka khona ho etsa seo le yena a se entseng.

AI e entse bophelo bo be bonolo hobane e thusa ka hore e na le dikarabo for ntho e nngwe le e nngwe o batlang ho e tseba. Nako e nngwe o bothateng o hloka thuso le ho sa e khotle founo ya hao o khona ho rasa, wa kopa AI e foune. Yona e tla ikhotla ya founa, wa thola thuso. Ke mokgwa oo AI e entseng hore bophelo ba rona bo be bonolo ka teng.

Maka ao a phelang a ntshiwa sebaka le sebaka he nako ya di-election e fihlile. Ke hore ba tla ahela ahela batho ba ba senang metse dintlo tseo di bitswang di-RDP. Mme le katjeno batho ha ba so di thole dintlo tseo. Mara e ntse e ba tshepiso e leng horeng nako e nngwe le e nngwe di-election ha di fihla hore ba thole di-vote tsa bona, ba ba tshepisa ntho eo.

Mmino o ko o ratang seyalemoyeng o bapalwa ho tloha ho ura ya e nngwe ho ya ho tse pedi. Mme ee, ke fuwa monyetla wa hore ke eletse.

Nako e nngwe o ithola o le bothateng bo eleng horeng bo ka nka bophelo ba hao. Mme hore o tswe bothateng bo tshwanetse o bue leshano so leshano leo o le buang le ho ntsha bothateng.

Tharollo e re ka e fumanang tabeng e ke ho bua le mokhanselara hore tswetswe ra kopa a re buelle ho mmuso le rona ba re kentse kenyetse Wi-Fi ho extension two.

Mohala wa letheka wa ka ne le four hundred. Ke o rekile ka selemo sa twenty twenty. Ke ithutile ho sebedisa ha nako e ntse e ya hobane ke sokotse pele ka wona.

Ho ingodiseng ha ka ke ingodisitse le company e bitswang SAMRO. Mme ke patalwa ha o shebilwe hore.

Mohala wa me wa letheka o na le di-app-e tse loreng di tlile le founu. Mme ha ke di dirisi . Ha ke di sebedise le hohang . Hore ke phele kantle le tsona nka phela ke sena mathata , sepe sepe sepe.

Tsa data, e di theko e boima hobane motho o kgona ho reka data e leng horeng e e tshwanetse hore e fetse e qete kgwedi, mme e be e sa e qete. O thole le hore data eo, ke three hundred.

Ke tlo ba botsa hore ha ho na hore ba ka nkisa di-lawyer-eng hobane ke na le tokelo ya hore. He ke sa kgone ho patala kontraka ya bona, ba nkwalele ka ntle, ho ya di lawyer-eng, ke hoba case e le ho reng e ka se e win-iwe ke bona, mme e tlo win-wa ke nna.

Ke ba kgothatsa hore ba ye ba ilo sebedisa Wi-Fi ya koloi e hore ba kgone ho etsang mosebetsi wa bona wa sekolo. Hobane ha ho thuse, o ba le maemo he e le hore o batla thuso.